Phepha azodingakala kuzoba yi-ID nokobanyana uhlala endaweni yiphi, i-proof of residence nabayibiza ngesikhuwa.

Kuqakathekile ngombana umuntu imali ingalahleka kodwana mawuyifakile ekhawunthini yebulungo kuba lula kubalula ukuthi bonyana imalakho ukghone ibulungekile ngaso soke

I-akhawundi yebulungo ungayivula ngokobana uvakatjhele indawo eseduze lapho ebavulisa khona ama-account nofana ungakghona nokuyenza nge-phone kodwana nase uyothatha ikhadi kwamele ukuthi uye khona, ngaphakathi straight.

Ebangambuza yona kukobana uhlala kuphi nokobana i-akhawundi le afuna ukuyivula it's a cheque or savings account, norho bangambuza nokobana uvulela for yena nofana mhlambe irhwebo lakhe na.

Ungathoma ngokuthi utjhege bonyana ama-savings ama-service wakhona ukuthi anjani, norho utjhege bonyana i-bank ibhanga lelo ofuna ukulikhetha lelo ngendaweni yangekhenu ligcwele kangangani.

Ngokubana likubekele yona, uthi lokha nawusuyidingako la ungakghona ukuthi uye, uyoyithatha ngebhanga, so ikuvikela khulu ngombana imali le abotsotsi angeke bakghone ukuyithola.

Bakusiza ngokobana bakurhelebhe ukuligcwalisa ngebhanga, bakubuze imibuzo le edingakalayo efana negama lakho ne-ID number nokobana uhlalaphi then bakugcwalisela lona msinya ngebhanga.

Imali ebhadalwako nawuvula i-account yimali yokobana bakghone ukukunikeza ikhadi norho bakghone ukuthi bakufakele imali, i-account yakho ihlale ibe nemali ukubonisa ukuthi uvulile i-account.

Iphini ziinomboro lezi oziyenzayo lokha mawuvula i-account ukubonyana ingakghona ukuvulwa nanoma ngubani. Iphini leyo ukghone ukuthi yaziwe nguwe uwedwa ukuthi imalakho ihlale ibulungekile.

Phephileko kukobana uqalisise bonyana akunabantu ebaseduze kwakho ebafuna ukuyenza ubutsotsi norho lokha mawubhala iphini wenze ukuthi uyavala isandla ukuthi kungabi nomuntu obonako bonyana iphinakho ikhamba njani.

Bonyana kube lula lokha mhlambe nabadinga ukukuqwayisa nga-something or norhana benzela bonyana mhlambe nangabe uyadingeka, kungaba lula ukubonyana bakuthole, norho benzela ukuthi kube kube-safe, kungenzeki ukuthi umuntu akghone ukuvula i-account ngegama lomunye umuntu ekungasinguye.

Iye, bavumelekile bonyana bawavule.

Kufanele umuntu angaye ngebhenge ayotjhega lapha bonyana izinto zakhe zikhamba njani, lokho angatjhega nangefowunu.

Angayithola.

Fowunela ngebhanga bangakghona ukuthi bamrhelebhe, bamtholele i-number leyo bamuphe yona.

Ningatjho ukuthi likarada olithola fana neentolo lapha ukuthi bakuphe lona bonyana waberegise imali engaphakathi then uzoyibhadala inyanga yoke, iinyanga, every month.

Umuntu angaba na-eighteen.

Kuwalethile khulu khulu khulu khulu khulu ngombana sekulula for umuntu ukuthi angakghona ukuvula i-account just aphethe umaliledinininakhe.

Awa, mina nami isibendeso anginaso. Ngingathoma ngokobana ngiye khona ngaphakathi ngizwe ukuthi baberega njani

Kuvikeleka komkhiqizo nofana iimali lapho bakghona ukuthi bakubekele zona ukubonyana mhlambe nakungenzeka ingozi nofana into ongakazimiseli ukuthi yenzeke, imali leyo ingakurhelebha ngokobanyana bakunikeze.

Avikelekile ngaso soke isikhathi azi bonyana nakungenzeka into embi uzokukghona ukuthi ayilungise msinya.

Kune-insurance yebhizinisi, kune-insurance yomuntu siqu, kune-insurance yezinto, yempahla.

Itjhorensi angayivula ngokobana athole amakhamphani lawa aberega ngama-insurance ukubana bangakghona ukuthi bamvulele ngombana ayahluka. Kukhona ama-insurance wezinto neweenkoloyi, newayoke into, so angathoma ngokuthi azame ukuthola ikhamphani eberega ngazo izinto lezo.

Kuzokufuneka i-ID yakhe then bazombuza nemibuzo ukuthi aphendule nokobana uhlalaphi nento afuna zoke izinto lezo.

Umehluko kukobana lokha mawune-insurance yezamaphilo ukobana ikunakekela ipilo yakho yokuthi uphila njani then nawune-insurance yeenkoloyi ithi ikoloyakho.

Umuntu ngemali lokha makenzeke into ebekangayilindeli ezodinga imali.

Itjhorensi umuntu uyibhadala inyanga nenyanga nofana ukuthi angakghona ukuthi ayibhadale nini inyanga nenyanga abhadale.

Kukobana urhola nini ende imali emele ayibhadale ingakanani bayikhipha emrholwenakhe.

Ngombana mhlambe nangenzeka bonyana mele atleyime lapha, into leya seyiyala bathi kunemigomo eso naso naso, wasiyana so kuzoba yikinga khulu so kuqakathekile bona bonyana alandele

Uyithola ngokobana ayotleyima, nakatleyima kulapho imali uzoyithola.

Kghona ukumrhelebha nakahlangabezana

Ungalindela bonyana bakuvulele, bakufundise yoke into ngaphambi kobana nangabe unemibuzo, ubabuze, baphendule yoke imibuzo.

Kuqakatheke khulu ngombana ngaphandle kwemali malanga la, akukho lula bonyana ungezwa ubumnandi nawuvakatjhele kwamanye amazwe.

Ngingatjho ngithi ziinkoloyi ezidla imali khulu ngombana lokha mawufika endaweni kwamele uberegise ikoloyi bonyana uye ngeentolo nofana koke la uya khona, yingakho ngibona bonyana

Kukobana alinge bonyana ahlele yoke into ngaphambi kokobana afike lapho aya khona.

Ngilandela ikambiso yokobana kwamele ngiphathe yoke into engizoyidinga ngaphambi kokobana ngingene indlela.

Ngingayiphazamisa kabuhlungu khulu ngombana uzathi ubekile imali kanti awa, iranda seliwile athole bonyana imali yakhe ayisalingani ngendlela bekayibeke ngakho.

Irhunyezwe kukobana iranda mawulibala nemali yangale nge-America, iranda ibayincani khulu.

Angalinga bonyana imali ayisebenzise ngendlela ererhe, lapha ayolakala khona angalali eendaweni ezibiza khulu.

Ngokobana ngingamyelelisa ngokobana aqaphele lapha athenga khona amathikithakhe. Alinge bona uwathenga lapha athengiswa khona, woke umuntu athenga khona kunokobana athenge lapha abona bona akunamuntu othenga khona.

Ngabayelelisa ngokobana balinge ukufunda, ngaphambi kobana bathenga into.

Ngombana nawungahleli nakusese nesikhathi, ukuzokwenza amaphutha amanengi lokha nakumele ukhambe, uthole kobana imali iyatjhoda.

Kukobana abazwisisi bonyana imali leyo iberegiswa bunjani.

Kuze iimali zingalingani ziyenzwa kukobana ilizwe lelo linamandla angangani.

Iye, kuqakathekile khulu kukobana azi imbalo ngombana imali le izomurara khulu makangazi imbalo.

Ngokobana uzifundise bonyana imalakhona iberega njani ngaphambi kobana uye lapho uyovakatjhela khona.

Iye, kuyakghonakala uyazithola vele iindawo lapho ungayenza lokho.

Iye, kufuze ayibikele ngombana kuzoba lula bonyana bamlungisele izinto zakhe.

Engibona kungcono kukobana uphathe ikarada ngombana ikarada kuzoba lula bona lokha mawuthenga unande ubona bonyana imali le ikhamba njani.

Ungabona ngomaliledininakho.

Engibona kungcono kukuyitjhugulula khona ekhethwapha, kuzokwenza bonyana kubelula lokha mawufika.

Likarada ozolikereya lokha mawukhambako, mawuyovakatjhela kwamanye amazwe, ukghone ukuliberegisa. Lona lisisiza ngokobana benza kubelula lokha mawusemazweni amanye bonyana uthenge.

Engaziyo se-British, baberegisa ama-pounds, se-America, baberegisa ama-dollar, se-China baberegisa ama-yaun.

Kwamele uthome uzitjele ngengqondweni bonyana ufuna ikhambo leli libelihle khulu.

Akuthathi isikhathi esiningi khulu ngombana kwamele babone bonyana imali oyifunako leyo yimali yakuphi begodu babone bonyana uphethe imalini begodu imali ekwamele bakunikele yona yimalini.

Kungombana eendaweni ezinye akukho lula

Kulokha umuntu nakathenga iimpahla ngombana uthola iimpahla eendaweni ezinye ezihlukahlukene nalapho ahlala khona.

Ngingamupha izeluleko zokobana lokha nakasekhambeni. Angathengi abe ne-budget or azi ukuthi imali uyoyiberegisa ukwenza so. Angathengi izinto ezimukarako ngendlela, abe nemali azoyibeka ukuthi le ngizoyiberegisela for izinto engizozithenga ngendleleni nayiphelileko angathengi.

Kukobana wazi bona imali uzoyiberegisa njani. Uthenge izinto lezo okwamele uzithengele. Ungathengi okhunye nokhunye ukubona kukukara ngekhambo lakho.

Liphazamisa ngokobana lokha nakathi ubekile imali, kandi iranda seliwile imali ayisalingani.

Ngingamhlathululela ngokobana ngimtjele ngimuqhazisele bona iranda ayifani nemali yangaphandle. Ngaphandle baberegisa amadola, ende amadolo aphezulu kuneranda. Iranda le, idola linye liyi-fifteen rand.

ukobana azume iindawo lapho amawotela wakhona inani lakhona liphasi begodu nakakhamba ngesiphaphamtjhini angakhambi nge-side leli ebathi yi-first class

Ngingamyelelisa ngokobana ngimtjele bonyana lokha nakasendaweni ezinye. Angavezi izinto lezi abantu abangazitjontja kufana namawatjhi adurako.

Kobana bathome bafunde ngayo basesela ukuthi ikhamba njani begodu bayizwisise.

Ngombana imali ibalulekile khulu kwamele uzifundise yona bangaze uthole abantu aba-wrong endleleni bakurobhe.

Ukobana ikhamba njani ngombana yona ayiberegisi amaranda. Akusimaranda into eqakathekile kobana bazifundise ukuthi ikhamba njani bangafaki lapha bathenge ngemali e-wrong.

Kungombana iintengo lapho i-Pounds bayiberegisa khona indawo yakhona iphuquke khulu ukudlula indawo yeSewula Afrika.

Awa akukabaluleki ukuthi azi iimbalo, into ebalulekile kwamele ukuthi azi ukuthi imali le oyiphetheko yephepha leyo yikulu. Ithenga into eso, ingathenga nento eso kwaphela. Ayi ukuthi azi iimbalo zoke.

Kukobana ufunde ngazo, ufunde ngazo ungazitjhenga kuma-inthanethi ukuthi zikhamba njani. Ngiyiphi imali ekulu endaweni ekulu ngiyiphi imali enje nanje.

Iye, iye kuyenzeka.

Bekafanele ayibikile ngombana ibhanga ngiyo ezomuphathela imali. Ngiyo engamurhelebha ngokuthi atjhentjhe imali yangeSewula Afrika ayenze kwenye indawo.

Ubuncono ngibona kubanyana ukuphatha ikarada, ngoba malanga la ubulelesi angeke ukwazi bona abotsotsi babona njani ukuthi unemali, kodwana nawuphethwe ikarada angeze kubelula khulu bonyana imali yakho ingalahleka.

Kwamele uthome ufunde ngazo zoke iintwezi ngaphambi kobanyana uqhubeke. Wazi bona kwamele wenze njani.

Uyitjhugulula usese ngekhethwapha ngombana angeke wazi iintjhijilo ongahlangabezana nazo sewusezweni elinye. Kungcono uyitjhugulule nawusese ngapha bonyana nawufika ngale, awa uthenge ube nemali.

Ikhambo, ikarada olikereya nge-bank lokha nawuzokukhamba begodu lisiza ngokobana likurhelebhe lokha nawungemazweni amanye ukghone ukuthenga lula.